Rooibos-o ke sejalo se se tlholegileng mo-Aforika Borwa. Ke sejalo se se na leng maemo tota, se se tlotlegang ga loapi. Rooibos ke tee e batho ba e ratang gantsi ka gonne e na le dikotla mo mmeleng.

Gantsi tota-tota re le batho re dirisa Rooibos-o thata-thata ka go dira tee. Ke ka foo re e ratang thata ka teng fa re e dirisa gore e nne tee.

Merogo e tsenya madi a le mantsi mo ikonoming ya rona tota, jaaka o bona mo nageng ya segompieno merogo o kgona go e fitlhelela kwa mabenkeleng. Ka gonne e ka fetolwa mo dijong di le dintsi, go mme kwa mabenkeleng ba e rekisa go thusa batho go ja dijo tse di itekanetseng.

Merogo ya legapu le ditlhare, merogo e tala le merogo ya metso. Ke ne ke ka reka merogo eo ka gonne go ya ka kakanyo ya ka ke dijo tse mmele tota-tota o di batlang tse eleng gore di ka tokafatsa mmele wa gago e ne ga go na le bolwetse jo bo tla tsenang fela-fela fa o ja merogo eo.

E tsaya karolo e kgolo mo nageng ya rona ka go rekota madi ao a dirileng mo kgwebong ya gago ntle le go batla go bala madi ao ka matsogo. Go mme o tla berekisa seng se se tsamaisanang le thekenoloji mo temothuong ya kgwebo ya gago ya maungo.

Ka na maemo a bosa a farologane, ke ka foo le maungo ga a tshwane a farolo-farologane. So go botlhokwa gore o itse gore maungo a a rileng o ka a jala neng, maemo boseng a gore kgwebo ya gago e kgone go tsamaya ka lenaneo.

Maungo a tsaya karolo e kgolo thata mo mmeleng wa motho ka gonne a na le dibithamini tse dintsi thata e le tota. Mme fela fa o se ne o ja dijo tsa maitsiboa kapa tsa motshegare o tlamehile go ja maungo go phepafatsa mmele wa gago, gape go na le maungo a mangwe a thusa tlhaloganyo ya gago gore ga o le motho o nne botlhale o kgone go utlwelela.

Maungo a tsenya madi a le mantsi tota ka gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go ka ja maungo, a botlhokwa thata mo matshelong a rona.

Merogo mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla e na le seabe se segolo tota ka gonne merogo e thusa motho ka go nna le maatla. E go thusa gape le motho mo mmeleng gore a sa nna le malwetse a a rileng a mantsi, so ke ka foo merogo e le botlhokwa mo mebeleng ya rona, e tsayang karolo e kgolo.

Merogo ke dijalo tse di jewang tse di tlisang botsogo le bophelo mo mebeleng ya batho.

Rooibos-o e farologane thata go feta mo di teeng tse dingwe. Ke yona e leng gore e na le dikotla e ne e tiisa mmele.

Ka go tsenya madi a le mantsi thata mo kgwebong ya temothuo e e tswelelang le mekgwa ya go sireletsa tikologo.

Ke ithutile gore Rooibos-o e tsenya madi a le mantsi mo temothuong kgotsa kgwebo ya gago fa oe jadile, go mme mo tikologong ya rona le go na e tsenya madi a le mantsi tota ka gonne batho ba e rata mme ba e dirisa go 'ira tee.

Ke merogo ya metso ka gonne ke merogo e e leng gore e kgona go dira matute.

E na le diaga mmele ka gonne re dirisa thata go dira tee, ka gonne re a itse gore tee ya Rooibos-o ke yona tee e leng gore e tokafatsa mmele.

Ee, go mme ke a dumela fela gore nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata ka gonne go na le mefuta ya merogo e mentsi kgotsa e e rileng e e sa itsegeng thata. Mme merogo eo e na le melemo mo botsogong le mo botshelong jwa motho jaaka merogo ya go tshwana le bo lephutsi, bo dipotata le o na Moringa. Ka na le merogo e mengwe e ke sa buang ka yone.

Ee, nka rata go go tlhalosetsa gore go ntse jang go jala mofuta o o rileng wa maungo a jaaka diapole kgotsa dipanana, go mme fela jalo diapole di batla maemo a go tshwana le bo rrakgwebo jo bo batang. Go mme ga e le di-banana tsona di batla go jalwa kgotsa go nna mo maemong kapa mo go leng mogote teng kgotsa bofuthu ka foo ke tlhalositse go jala mofuta o o rileng wa maungo.

Ee, nka rata go le tlhalosetsa gore merogo e e jaaka ditamati e jalwa jang go mme fela jalo ditamati di rata go jalwa mo mmung o o nang le phofu e le ntsi kapa mmu o phothulogileng, o nolofaditsweng gape di batla letsatsi. Letsatsi le le go thoma ka ura ya bothataro go fitlha ko ya bo robedi.

Ee, nka rata go le tlhalosetsa go mme fela Rooibos-o e le gantsi e ka rata go jalwa mo go leng letsatsi kapa mo go chesang, go na le pula e nnyane gape mme fela go robiwa ga yona e robiwa gangwe fela mo ngwageng.